Ququzelela amaphulo okufundisa uluntu ngentsholongwane kaGawulayo ifuthe layo kunye nokubaluleka kokuxhasa abo baphila nale ntsholongwane. Khuthaza amaqela enkxaso kubantu abaphila nentsholongwane kaGawulayo ukuba babonelele ngendawo ekhuselekileyo yokwabelana ngamava nokufumana inkxaso. Uthethathethwano noluntu lwasekuhlaleni ukukhuthaza ukuqonda nokwamkela abantu abaphila nesifo sikaGawulayo.

Ufakelo uhlobo oluchaphazeleka kakhulu luqingqonzalo olunokubonakala ngokukhuseleko lwexesha elide kwakhona ukukhulelwa ngaphezulu kwe-ninety-nine percent esebenzayo ekuthinteleni ukukhulelwa. Kuyenza ibe lukhetho oluthembekileyo kubantu abatsha ababelana ngesondo, kuxhomekeka kwiimeko zomntu ngamnye, ukubandakanyeka kwabazali nokuba yingalelo.

Uxolo wethu, sisi, khange ndikwazi ukuzibamba, ndiye ndeva iincoko yakho malunga ne-family planning. Ndiyaqonda ukuba kunokubakho iinkxalabo kunye nokungaqondi kakuhle malunga nesihloko. Abantu baye benze ucwangcisontsapho iminyaka besebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokubeka indawo okanye ukunciphisa ukuzalwa. Ucwangcisontsapho aluphelelanga kulo naliphi na iqela okanye inkcubeko ethile, ngumbono wehlabathi jikelele onokunceda abantu kunye noluntu.

Nqunu, bendifuna ukuxoxa ngento ibisoloko isengondweni yam mvanje njengoko usazi ukuba isikolo sethu yindawo apho abafundi kunye nootishala bachitha ixesha elininzi kwaye iingozi zinokwenzeka nanini na. Ndiqaphele ukuba ingengabo ootishala bethu kuquka nam abanoqeqesho olusisiseko loncedo. Ndicinga ukuba kubalulekile ukuba sicinge ngoqeqesho kule ndawo. Ndikholelwa ukuba uqeqesho olusisiseko loncedo lokuqala luya kuba luncedo kakhulu kuluntu lwesikolo sethu.

Inkqubo yokutya esikolweni ibalulekile kuba inika abafundi ukutya okunesondlo okunokuphucula impilo yabo, ukugxinaniswa kwengqondo kunye nokusebenza kwabo ezifundweni. Ikwanceda nokuphilisa indlala kunye nokungakhuseleki kokutya ngakumbi kubafundi abavela kwimvelaphi ehlelelekileyo.

Ndiyakuxabisa ukundithemba kwakho kwaye ndikhona ukuze ndikuxhase. Noko ke, kubaluleke kakhulu ukuba abazali bakho bazi malunga nokukhulela kwakho kwaye kuhle ukuba ubaxelele ngokwakho. Ndiyakuvuyela ukukunceda uqonde indlela yokuqhuba nencoko okanye ube khona xa ubaxelela ukuba ungathanda. Masisebenze kunye ukufumana indlela yokwenza le ncoko ingabikho kuwe.

Njengoko ndiphuma kwiembyuselensi kwaye ndisondele kwiindawo exhwayileyo ndadibana nomxube wenkxalabo kunye nomdla ovela kubahlali belali baye bagxangalathelena kulo tata uhleli phantsi. Kubonakala ukuba abaqinisekanga ukuba mabenzentoni, andilungiselelanga oko ndiza kukubona. Ndibuyelwa emva ingqondo yaqala yabethana ngemibuzo. Yintoni le? Ingaba iyesulela? Ndisondela njani kuye? Andizange ndiyibone into enje ngaphambili kwaye andiqinisekanga ukuba mandiphendule njani. Ingaba ndibeka mna engciphekweni?

Enye indawo enokuthi iphuculwe kwiikliiniki ezihambayo kukuqinisekisa ukuba banokuthenjwa kunye nokufikelela ngokuqhubelekayo kwizixhobo zonyango eziyimfuneko, izibonelelo kunye nabasebenzi abaqeqeshiweyo ukubonelela ngononophelo oluphezulu kuluntu olungagcwinanga.

Ukufunda ukuba intombi yam ibonisa iimpawu zokudakumba kuyaxhalabisa kwaye ndifuna ukuyixhaza ekufumaneni uncedo eludingayo. Bendingacela ugqirha andicacisele ngoxilongo, ubuzaza bokudakumba kunye nonyango olucetyiswayo. Ndingenza indawo ekhuselekileyo nexhasayo apho intombi yam iziva ikhululekile ukuthetha ngeemvakalelo zayo kunye neenkxalabo zayo. Ndingaba nomonde kwaye ndiqonde ukuba kuba chacha ukuxinzelelo kuthatha ixesha kunye nomgundu.

Ukubonelela inkxaso yemvakalelo kumfundi, ndiya kumamela iinkxalabo zakhe ngaphandle kokugweba ndiqinisekise iimvakalelo zakhe kwaye ndimnike isiqinisekiso sokuba akayedwa. Bendiya kumnceda ajonge izinto azikhethayo kunye neziphumo ezinokuthi zibekho. Ngeli lixa, ndimkhuthaza ukuba athathe isigqibo sakhe malunga nexesha kunye nendlela yokwabelana ngeendaba abanabazali bakhe. Ndingaphinda ndinikezele ngokudlala indima yencoko okanye ndimnike izibonelelo zenkxaso.

Ndingathanda ukucela umfazi wam ukuba abelane naye ngezinto ezimxhalabisayo malunga nokusela amayeza ngokumamela ngenyameko kuloyiko lwakhe kunye nezinto ezimkhathazayo. Ndiyayivuma imvakalelo yakhe eqinisekisa iimvakalelo zakhe, kwaye ndiyamqinisekisa ukuba ndiyayiqonda imbono yakhe. Bendiya kucela ukumkhapha xa esiya kugqirha ukuze ndimnike inkxaso ngokweemvakalelo, ndibe nomonde nokuqonda ukuba kucaca kuthatha ixesha ukuze aphile.